Kgwetlho ya ntlha ke pagama sefofane ke ne ke sa ikutlwe sentle gonne ke feroga sebete, and-e ke ne ke fofela ko nageng e nngwe.

Batho ba le bantsi ba ipona ba pagama sefofane, bangwe bone ba tshaba lobaibai gonne go pagama sefofane ga go monate. Especially ga o simolola gonne bo feroga sebete, o tshaba le go pagama.

O tshwanetse go reka tekete ya gore o fitlhe ko o sefofaneng, wa e bontsha, wa e ntsha, wa kgona go pagama sefofane wa fofa for diura tse di rileng. Mme ga o fitlha ko Nigeria o tshwanetse o fitlhe o ntshe gape tekete ya go bontsha gore o fitlhile nako mang, sefofane sa gago se tswile nako mang.

Tiriso ya dibese mo toropong ya rona go na le dilo tse dintsi tse di ratang kgotsa tse ke sa di rateng ka tsela e e ka dibese di tsamaya ka yone. Gonne nako tse dingwe bese e nna teng, nako tse dingwe ga e nne teng. Ka gore jalo, le madi a gago a feleletsa a sa nne sentle.

Dikgwebo di le dintsi tsa dibese di latlhile mokgwa wa go dirisa karata ya pampiri gonne e ne e senyega ka bonako. Ba tsenya mokgwa wa a karata e e botlhale.

Gore nne o kgweetsa o o siameng wa bese o tshwanetse o tle ke lekwaloitshupo la go kgweetsa le le nepagetseng for gore o ka kgona go kgweetsa bese.

Kotsi tse dintsi di ka dira fa go na le seteraeke, gonne batho ba ba seteraekeang ba kgona go thiba ditsela gore dikoloi le dibese di seke di a feta.

Dibese di tsamaya ka nako e rileng gonne di thusa babereki ka nako e ntsi go fokotsa madi a sepagangwa yaka thekesi. Thekisi e dirisa madi a le mantsi go feta madi a a tshwanang le a bese.

Dibese di phela di le mo nakong le fa di tsosa batho makuku ka gonne di a be di batla go tshwara nako ya badiri ba ba yang tirong. Ekile ya ntshiya bese ka ntlha ya lebaka la gore go ne go na le seteraeke.

Mo tikologong ya me go kile go a nna le ditshupetso tsa dibese gonne re dutse dikgwedi di le pedi go sena bese ka bakeng la strike-e, ebile ke re e re amile thata rona re le badiri.

Dibese ga di tsamaye mo metseng yotlhe or mo ditseleng tsa metse yotlhe. Di tsamaya mo ditseleng tse eleng gore di kgona go feta sentle gonne selekano sa bese ke se se leele.

tsa bese tse di kwa tlase thata gonne bese e pega bapalami ba le bantsi go na le bapagami ba dikoloi tse dingwe.

Nka lekanya tirelo e e dirwang ke dibese mo sekaleng gonne bese e pega batho ba fetang lesome. E pega batho ba le bantsi thata eme e feta le ka nako e e siameng.

Ke dirisa bese go ya tirong, dibese di tla emisiwa go tsamaya ka gore batho ga ba sa dipalame ga di kgone go dira madi a maleba le gore di kgone go tshela petrol-e, gore di kgone go tsamaya.

Go tsamaya ka dinao go na le melemo ya boitekanelo, gonne ga o tsamaya ka dinao mmele wa gago wa phuthuloga ebile o tlelwa ke boitekanelo bo bo siameng yaka mmele ya rona e tshwanetse e nne le boitekanelo.

Letshwao la batsamaya ka dinao mo tseleng ke le le kwa direng di tsela mo gae go bontsha gore mo tsamaya ka dinao o tshwanetse a feta mme sejanaga or-e bese se mo emele.

Dikotsi.

Dipoelo tsa go nna le baesekele ke gore e thusa thata mo go sa kgoneng go latlhegelwa ke madi a mantsi go pagama bese kgotsa thekisi. Mme e kotsi thata ga go tsamaya ka yone go le bosigo gonne dikoloi di a be di sa bone motho o mo baesekeleng.

Go ka go dirilwe dipone tsa mmila gonne di thusa gore fa motho a le kgakala a kgone go lemogiwa gore go efoga dikotsi tsa tsela.

Mo mebileng ga pula e na dikoloi di a relela mme di feleletsa dibaka le dikotsi mo tseleng. Mme ka seo go ka thusa thata ka ga batho ba ka ela melawana ya tsela tlhoko.

Go tsamaya ka baesekele ga go a siama gonne go baka thata le bokebekwa, go emelwa mo tseleng le gonne go botlhokwa go le botlhokwa go boloka madi. Mme go na le bokotsi jwa gore gago ba siama go tsamaya o le mongwe ka baesekele mo tseleng gonne dikebekwa di ka tloga di a go atumela.

Me mmila o tsamaiwang ke batho botlhe mme ebile o kgona le go ba tsamaya ka dinao phatlha ya gore ba tsamaya mo go yone, gore ba kgone go nna ba bolokegile ka nako tsotlhe go efoga dikotsi.

Batho ba kgone go dirisa dibaesekele sentle go ya tirong gonne ba fitlha sentle ka thari ko tirong, go na le go ntsha madi gore ba pagame tekesi le bese.

Mosola wa baesekele ke gore e kgona go thusa gore o fitlhe ko tirong ka nako ga o se na madi a go pagama bese kgotsa tekesi.